Go na le tshenyo gantsi batho ba itseela dijo ba sa di kopa mme tse dingwe go mosola ka gore fa go setse di le dintsi di a senyega.

Botlhokwa jwa dijo tsa setso ke gore di re fa maatla le gore di thibela malwetse a mantsi jaaka a madi a a kwa godimo. Go botlhokwa gore re beye diresepi tsa teng mo lapeng.

Ka gonne ba dirisa mafaratlhatlha go tsamaisa kitsiso ya go rekisa dijo tsena tse di potlakileng go na le tsa setso.

Batho ba ba sa ikileleng go ya ka molao wa setso ba na le dikgwetlho tse dintsi mo matshelong a bone ba bangwe ba feleletsa ba lwala, ba nna na le bolwetsi jwa gore ga ba sa fola go fitlhelela ba tlhokofala.

Go botlhokwa go itse sereto sa ko ga lona, botlhokwa jwa sone ke gore o ikitse gore o mang o tswa kae. Ee ke itse sereto sa ko ke tswang ko teng.

Borre ba ba ntšha ba tshwanetse go itse ka setso le gore se botlhokwa jang go ruta bana mo malapeng a bone ka setso.

Go tshwanetse go mo fatshe go buisanwe ka tsela e magadi a tshwanetseng a bowe ka teng mme sentle-sentle magadi ga a boe go ya ka molao wa Setswana.

Botshelo jwa tsatsi le letsatsi kwa motse-selegaeng e boima ka gonne go na le dikgwetlho tse dintsi tse ba lebaganeng le tsone.

Go jewa tšhotlo, go jewa mmidi gape le setampa, ke tsone dijo tse di ratiwang tsa setso le ting.

Ee go phoso, ngwana wa gofejane ke ngwana wa bofelo mo lapeng, go tshwanetse go jisiwe ngwana wa leitibolo e leng wa ntlha.

Dijo di tshwanetse go nna teng tsa setso, ka gore go le gantsi batho ga ba di je ko malapeng, mme fa di le mo meletlong, batho ba di rata thata.

Go ya ka setso meriana ya setso e ka thusa thata go ka tlhokisa bomme fa ba fetsa go ka belega.

Seabe sa bomme mo setsong se botlhokwa thata go ka thusa bašwa ba banyana go ba ruta ka fa motho wa mme a itshwarang ka teng.

Ke bomme ba ba nyetsweng ba ba kgethegileng ba tlhophilwe ke bagolo.

Ka gonne se botlhokwa mo lefatsheng.

Ke nagana fa go tla tlisiwa dibese kwa metse-selegaeng go ya kwa ditoropong se tla thusa go rarabolola bothata jono.

Nnyaa pelo eja serati, nka se dumele go tlhophelwa molekane.

Re na le mekgwa e e kgethegileng fa re le mo nakong ya poifo.

Go ka fokotsa bogodu jwa leruo mo leruong go tlhokega thekenoloji ya gore re ka e kenya mo leruong gore o kgone go itse ko leruo la gago le tsamaya ko teng o kgona go le bona mo difounung.

Malome o tshwanetse go fiwa sengwe mo mading a magadi jaaka e le malome, fa nako e fitlha ya gore a tle go nyadisa ngwana wa mosetsana a tsamaye, malome o tla a mo tshwaretse sengwe le ene.